Hore o tle o tsebe hore o boloke tjhelete ya hao. Ke ha o ka lebella pele wa sheba hore smartphone App-o eo e sebedisang ho reka dijo tsa hao, ke yona e nepahetseng ebile e molaong na?

Ke ha o kaba le yona boto kapa wa tsamaya hare ditjhabatjhaba o ntse o tsebisa batho ba moo dulang teng hore o rekisa data.

E mfa mathata ka lebaka la hore ka matsatsi a mang be ke batla le ho etsa mosebetsi o bohlokwa wa sekolo. Mme jwale ha network-e e le siyo, re ya sokola haholoholo kapa hona re sokola ha re tlameha hore re tle re ikamahanye le batho ba bohlokwa kapa ba malapa a rona.

O block-a batho beleng hore kannete ba o hlekefetsa haholoholo ebile ha ba nke kgefu ka ho dula ba ntse ba o letsetsa, kapa hona ba o romella le di-SMS eleng molaetsa founung ya hao. Mme kannete hore o tlo sebetsane le di-block calls founung ya hao, ke ha o ka fihla hana jwale di-option-eng tsa hao, wa fihla wa di-block-a hore di tle di se kebe tsa ba le tsela ya hore di ikamahanye le wena.

Mmino o ko ratang haholoholo ke wa sekgalekgale o bitswang soul-u. Mmino ona ke o rata hobane kannete o buisana le maikutlo a motho ebile o tsamaisana le lethabo, le kgotso le bohloko. Mme ka bona o ka fumana ebile o fodile ebile o le motho ya dulang o thabile. Ebile hape o refa le sehopotso ka bophelo ba kgale-kgale.

Mmuso o ka thusa setjhaba ka data ka hore, kgwedi le kgwedi motho ka mong a tle a fuwe tekanyetso ya data hona mohaleng wa hae hobane kannete e ya tura. Kapa hona hobe le once off payment-e ya hore motho a tle a fumane data kgwedi le kgwedi.

Ke sebedisa data ekalo ka three gig hore ke tle ke kgone ho shebella di-movie. Mme ke nahana hore di-company tsenana tsa online, di ka thusa batho ka hore batle ba ba hafolletse hona tjhelete ya ho reka data hore ba tsebe ho shebella di-movie.

Ke rata papadi ya bolo haholoholo ho yona re fihla re le ditjhaba ebile e kopantsha le batho. Re tle re tsebe ho shebella ha dinaha tse ding di hlodisana mmoho le dinaha tse ding hore di tle di fihlele moputso wa yona wa ho hlola.

Nna ke thusa bana hore ba tle ba fumane ditshwantsho tabeng yona ya internet-e. Hoba nakong sena re kgona hore re tle re fumane ditshwantsho tse ding le tse ding tse re di hlokang, hona ho internet-e e re bitsang ka hore ke Google.

Nna ke boloka data ka hore ha ke bule di-App-o tse ngata haholo. Ebile tse ding tsa tsona, ke kgona hore ke di kwale hore di se ke be tsa ja data ntle le tshebediso.

Ke ile ka bala ka lebaka la hore motho a ka win-a tjhelete jwang? Empa feela ha ntse ke tsamaya ke bala, ka bona hantle hore taba ena ke leshano lena le leholo.

Nka mo eletsa ka company e bitswang ka hore ke net nine nine. Hoba le nna ke se ke tswa hore ke tle ke reke Wi-Fi ho yona. Ba sebedisana hantle le batho, le ditjeho tsa teng di tlase haholoholo

Nna ke ithatela Bonang Matheba. Hoba ke ngwanana yena ya tsebang tshebedisano mmoho. Ebile a itlhokometse, ebile a tseba le hore a tla hodise le dikgwebo tsa hae.

Mohala wa thekeng o entse hore ho be bobebe haholo hore re tle re bue le batho ka teng. Lebakeng la hore re kgone hoba fumana hanghang feela ka tsela yona e bonotjwana ha re ba hloka. Le molaetsa o fihla ka pejana.

Ke beha nako ekalo ka forty-five minutes hore ke tle ke shebane le metjha ya ditaba. Letsatsi le ke le kgethang, ke tsatsi la boraro bekeng. Seo ke se shebisisang hantle-hantle, ke di-movie kapa tsa morao ha jwale.

Nka mo eletsa hore a hodise talente ya hae ka tsela ya social media. A ipapatse hara marangrang mona hore batho ba tle ba kgone ho tseba hore ke motho yena ya etsang dipopo.

Ke tlo qala pele ke e sebedisa ka ho sheba di-email-e tsa ka tse leng hore di nsalletse morao. Ha ke qeta, ke be ke qhomahana le batho be eleng horeng ke a ba hloka. Ka morao ha moo ebaneng hee, ke tla nne ntse ke shebella tse ding tsa dintho.

Ho molemo haholo ho patalla taba tsa di-subscriptions hobaneng ke yona tsela feela e re thusang hore re tle re fumane ditaba. Mmoho le hore batho ba re fang ditaba tseo le bona ba tle ba fumane tjhelete ya hore ba patalwe.

Hoba le Wi-Fi lekeisheneng ho thusitse dikgwebo tse ngata ka teng hoba di kgona ho ipapatsa hona marangrang. Le hore batho ba kgone hoba fumana le ditabeng tsa di-social media platform-o.